Ee, nna le banka ya ka, re kene tumellanong ya hore, ho lokela ho ba le tjhelete e itseng account-eng hore e dule e sebetsa, hangata e ka ba diranta tse lekgolo kapa ho feta, ho ya ka mofuta wa account. Ke leka ho boloka tjhelete eo kgweding le kgweding e seng fela hore account e se ke ya kwalwa empa le hore ke be le tshireletso ya ditjhelete ka hoo, ha o ka hlaha tshohanyetso, sena se nthusa ho hlophisa ditjhelete tsa ka hantle.

Ke ile ka letsetsa company ya insurance, ka mora hore pula e senye thepa ya ka, empa ba mpolella hore ba ke ke ba nthusa hobane ke ne ke sa kenya mofuta oo wa tshenyo ka kontrakeng. Ba itse tshenyo e bakuweng ke pula e matla ha e akarelletswe, ha motho a sa kgetha kgetho ya natural disasters. Ho bohloko hobane ke ne ke tshepile ba tla nthusa, empa ho bontsha hore ho bohlokwa ba utlwa hantle maemo a konteraka.

Ke o eletsa hore o ka bula account-o bankeng ya rona, hobane ke e sebedisitse nako e telele ebile ha ena mathata. Ba sebetsa ka lebelo, o ka laola account ya hao ka founu ebile ba na le ditheko tsa theko e tlase e tla o tswela molemo haholo, haholoholo haeba o batla ho boloka kapa ho etsa ditefo ka pele.

Ke ile ka fana ka bopaki ba hore, ke itshebeletsa ka ho romela tsa bankeng tse bontshang kamohelo ya tjhelete kgwedi le kgwedi. Hape ke ile ka kenya invoice kapa tumellano ya mosebetsi oo ke o etsang, e bontshang hore ke na le mohlodi o tsitsitseng wa tjhelete.

Ke nahana hore sena ke bothata bo boholo, hobane ditsotsi di senya ditshebeletso tseo batho ba itshetlehileng ka tsona letsatsi le letsatsi. Ho boima hobane batho ba ke ke ba ntsha tjhelete kapa ba amohela thuso ya potlako. Tshireletso e lokela ho matlafatsuwa haholo.

Ee, le ha o sa sebedise overdraft facility, banka e ka nna ya o lefisa ditjeho tsa yona, tsa tshebetso kapa tsa ho e boloka e bolehile. Ditjeho tsena di ka bitswa facility fee kapa service charge. Ke ha bohlokwa ho bala maemo le ditumellano tsa account hore o tseba hantle hore na o lefella eng le neng, e sita le ha o sa sebedise mokitlane oo.

Ee, ke kile ka utlwa ka motho ya ileng a utswetswa tjhelete account-eng ka lebaka la . O ile a tobetsa link e sa tshireletsehang, ya mo kopa hore a kenye dintswe, mme bosiu tjhelete ya nyamela. Sena se bohlokwa ba ho se bule di-link tse sa tsejweng le ho se fe mang kapa mang PIN ya hao.

Nkgono, banka e batla bopaki ba moo o dulang teng hobane ke karolo ya molao o ba laelang, ho netefatsa hore motho ya bulang account ke wa nnete eseng moqhekanyetsi. Sena se ba thusa ho tshireletsa tjhelete ya hao, ho thibela boshodu le bo bomenemene, le ho etsa bonnete ba hore ba na le tlhahiso leseding e nepahetseng ya hore ha o ka hlaha bothata kapa ba o hloka, ba ikopanye le wena.

Ho iphumana o le ka hare ho kadimo ka letsatsi la mopitso, ho ka hlaha ha o se o sokola haholo mme o hloka tjhelete ka pele. Empa tswala ya yona e phahameng e o tlohela o le kotsing e kgolo, ho itlosa seemong sena, leka ho boloka tjhelete hanyane le hanyane, e sita le ha e le nyenyane. Bua le batho ba tshepehang kapa ba fanang ka dikeletso tsa ditjhelete pele o etsa kadimo, hape batla mehlodi e meng e molaong e nang le ditlhoko tse bonolo ho fapana le ho potlakela kadimo e kotsi.